Ke lekile ho connect-a ho internet ka makgetlo a mangata empa ke hlolehile. Jwale ne ke kopa thuso hore na ebe bothata ke eng ka motjhini ona wa ka.

Ho hloka internet founung letshehare kaofela.

Ho betere hore o di fumane koranteng hobane tsa koranteng ha di fetohe.

Rugby ke papadi e monate haholo ke papadi e bapalwang ka bolo e motopo mme ba ya e tshwara ba mathe ka yona ba akgelane mme ha o hlaba ntlha o e rahela hodimo pakeng tsa dithutswana tse pedi tse telele.

Ntho eno e etswa ke hobane re se re fumana ditaba internet-eng jwale ha ho sa hlokahala hore re reke di-magazine mme ke ya kgolwa dilemo di hlano ke sa reke magazine hohang.

Ditaba tsena o ka di fumana mohaleng wa hao ka mokgwa wa audio hobane ha o kgone ho bona hantle pampiring. O ka kena internet-eng wa di fumana ka mokgwa wa audio.

Router ena e balletswe batho ba tlameileng ho connect-a mme ha ke o kenya e tlo sokodisa hobane le sekgahla sa internet se itshetlehile hodima palo ya batho ba connect-ileng mme ha ba le bangata ha e sebetse ka mokgwa o nepahetseng.

Papadi ya bolo ke papadi e nang le dihlopha tse pedi mme sehlopha ka seng se bapalla dintlha mme sehlopha se nang le dintlha tse ngata se hapa papadi.

Nka kgetha motho wa nnete hobane chatbot ho na le dintho tseo e leng hore ha e kgone ho o thusa ka tsona ntle le haeba ho feta mona ba tla e ntlafatsa ho ya pele, empa ha hona jwale motho o ntsa kgona ho thusa betere ho feta chatbot.

Ho na le ntho e bitswang hotspot o ka kgona re ka kgona hore re sebedise marangrang ka nako e le nngwe re sa sitisana.

AI e etsa hore batho ba lahlehelwe ke boqapi hobane jwale ntho e nngwe le e nngwe o se o e thola marangrang ha ho sa hlokahala hore o nahane ka thata o sebedise kelello ya hao.

Mokgwa e ko o sebedisang ke wa ho reka moya. Ebe ke o fetolela ho data hobane ka moya oo o kgona ho reka data e promotion-eng ka nako eo ke yona e ditheko tse tlasenyana.

Ha ke ingodisa ke nka rata ho beha tjhelete e kalo ka diranta tse mashome a mahlano ka kgwedi mme ke rata e patalwe ka mokgwa wa ho patalla pele e seng ba hule account-eng ya ka.

Bothata ba ntatemoholo ke hore ke motho wa kgale ha a utlwisise e mehala ya thekeng ya sejwalejwale hono ho mo etsa hore a se ke a thaba ho hang hobane ha a na kgona ho sebedisa.